Xiphiqo xa muxaka lowu ndzi hlangane na xona and na le ka eka nkarhi wa sweswi a ndzi se kota ku xi ahlula lexi nga ku humeleleni i ku, eka laptop khompyuta ya mina na le ka riqingho ra mina ra le nyongeni lerin'wani Wi-Fi yi khomile naswona yi le ku tirheni, kambe eka riqingho ra mina ra le nyongeni ra vumbirhi Wi-Fi a yi vonaki a yi humeleli ndzi ringetile ku vutisa lava nga na vutivi eka swona, kambe na sweswi a ndzi koti ku kuma ku pfuneka.

Vutshunguri bya le kule i ku va munhu a kota ku kuma vutshunguri kumbe a kota ku vulavula na mutivi wa swa vutshunguri wo fana na dokodela kumbe muongori, kambe va nga ri kona ekusuhi na yena leswi swiendliwa hikuva vanhu va nga kumi vutshunguri ekusuhi na vona leswi endla leswaku va kuma ku vulavula kumbe va kota ku vulavula na dokodela kumbe muongori loyi a nga kule na vona, a va va n'wi byela leswaku va twa yini va vaviseka kwini ivi muongori a va byele leswaku va fane va swiendlisa ku yini, laha va nga ta kota ku famba va ya etikhemisi leti xavisaka mimirhi yo karhi va kota ku yi xava ku ya hi leswi va nga byeriwa swona hi muongori kumbe dokodela.

Ku va vanhu va nga koti ku kuma Wi-Fi ngopfungopfu loku va ri kule na router leswi hi mikarhi yo tala swi va swi vangiwa hikuva ti-router ti va ti ri na maendlelo lama ma nga vekiwa hi vaendli va tona, leti vulaka leswaku munhu a nga kota ku kuma ku kumbe ku khomisa Wi-Fi ya yena eka router loko a ri eka timitara to karhi, kambe leswi swa kota ku va swi engeteriwa ku na website leyi nga kona ya ti-router a tlhelo ka router leyi kombaka leswaku u nga kota ku nghena njhani eka website u kota ku lunghisa Wi-Fi ya wena leswaku u ngetela timitara leti yi khomaka eka tona.

Loko mina ni lava ku xava data eka network ya mina ya Telkom ni dial star one two three hash ivi ku huma swihlawulekisi swa nkombo, ivi ndzi hlawula xihlawulekisi xo sungula lexi nga tsariwa ku more nice, ivi ku huma swihlawulekisi swinharhu ivi ndzi hlawula xihlawulekisi xo sungula lexi nga tsariwa ku data offers, ivi loko ndzi heta ku hlawula kwalano ndzi ta kota ku langa data leyi ni lavaka ku xava yona, leswi swi nga endla leswaku ndzi hlawula Telkom tanihi network ya mina hikuva data ya kona a yi xaveka hi nkarhi lowu ni nga sungula ku tirhisa hi wona network ya ka Telkom, hi lembe ra twenty nineteen loko ndzi sungula ku tirhisa Telkom data ya vona a yi xaveka a yi chipile swinene.

Leswi swi vangiwa hikuva ku pfumala mphikizano eka tikhampani to hambanahambana ta swa ti-cellphone, leswi swi endla leswaku va endla mixavo ya vona yi durha swinene, kasi loko ku ri na tikhampani to tala leswi swi endla leswaku mphikizano wu va wu tele hilero loko khampani yin'we yi endla leswaku mixavo ya vona yi va ehansi swi ta endla na leswaku tikhampani letin'wani ti ti hunguta mixavo ya vona yi va mixavo leyi xavekaka, kambe leswi swi a swi koteki hikuva tikhampani leti nga kona ta ti-cellphone eka nkarhi wa sweswi hi leti ti vuriwaka leswaku i ti monopoly i ku pfumaleka ka ka ka ka mphikizano exikarhi ka tona.

Ti-platform ta ta vuyimbeleri leti nga kona a ti swi koti ku hakela vayimbeleri hi ndlela leyinene, leswi hi swi vona hi ku vayimbeleri vo tala va rila hi tona ti-platform leti, va kombisa leswaku mali leyi va yi kumaka hambiloko ku ri ku va ri na vayingiseri vo tala yi va yi ri yitsongo ngopfu hikokwalaho vayimbeleri vo tala va hanya evusweti ku ri hi ku ri vunanga bya vona kumbe vuyimbeleri bya vona byi va byi dumile swinene byi va byi tele eswitarateni hi byi twa hinkwako laha hi fambaka kona kambe vanhu lava va tsandzeka na ku kuma mali yo tihanyisa kumbe va ti xavela swakudya, swiambalo, tiyindlu kumbe timovha kambe ku ri vanhu lava va yimbelelaka vunanga lebyo duma.

Mina ndzi vona ku nga ri leswinene, hikuva vanhu lava i vanhu ku fana na van'wani vanhu, loko se hi va hi kha hi teka swinepe kumbe hi kandziyisa vutomi bya vona hi va hi kha hi va onhela eka xihundla xa vutomi bya vona, naswona vakandziyisi va mahungu va fane va ya va ya languta tindhawu tin'wani laha va nga kotaku ku kuma mahungu kona hikuva emisaveni ku na swilo swo tala leswi nga ku humeleleni, leswi naswona swi endlaka leswaku vantshwa va namuntlha va tshama ehansi va landzelela ngopfu vanhu lava nga duma kumbe va landzelela ngopfu vanhu lava nga tala eka swa ti-radio kumbe eka vuhlanganisi byo hambanahambana va tshika ku ti languta swa vutomi bya vona, mina ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle naswona vanhu lava dumeke va fane va tshikiwa na vona va va na swihundla swa vutomi bya vona.

Ndzi nga hlawula ku rhumela marungula ya mina hi ku tirhisa WhatsApp, hikuva ku bela munhu riqingho eka mikarhi ya sweswi swa tika nyana, hikuva vanhu va tshama va khomekile hi swilo swo hambanahambana, kasi loko ndzi rhumela marungulo ya mina hi WhatsApp munhu a nga kota ku ma kuma hambiloko ku ri a khomekile hi nkarhi wolowo, kambe loko munhu ndzi n'wi lava swa xihatla ndzi fanele ndzi kota ku ndzi n'wi bela riqingho ku a ta kota ku hlamula kumbe a ta kota ku ndzi pfuna hi swilo leswi ndzi swi lavaka ngopfungopfu loko ku ri swilo swa xihatla, kambe loko ku nga ri swilo swa xihatla ndzi nga tsakela ngopfu ku tirhisa WhatsApp hikuva ndzi kota ku rhumela marungulo ya mina ivi munhu a ma kuma hi nkarhi lowu yena a nga o ka a nga ri na lexi a nga ku xiendleni kumbe a tshame hansi kumbe a wisile.

Leswi a swi ta ndzi endla ndzi nga titwi kahle, naswona a ndzi ta fanela ku teka xiboho lexi xi nga ta ndla leswaku munhu wa kona loyi a nga tsala mavun'wa hi vutomi bya mina ni n'wi khomisa ni nwi yisa etikhoto ni ya vula leswaku leswi a nga swi tsala hi vutomi bya mina a swi kahle, naswona u ndzi chicha xiyimo naswona a ndzi ta tsakela ku hakeriwa ku va a ndzi onhela vutomi bya mina hi mavun'wa lama a nga ma tsala eka phephahungu kumbe eka swi swi swihangalasamahungu swo hambanahambana.